Uma iziguli zisola ukuthi umuthi awusebenzi ngendlela efanele, kumele zilalele imigomo kadokotela. Uma kade ethena udokotela aziwuphuze umuthi ziwuqede kumele zenze njalo. Uma ungasasebenzanga sezingabuyela-ke kudokotela zisho inkinga ukuthi uzizwa ngathi umuthi awusebenzi. Udokotela uzobe esebanika omunye umuthi noma esechaza ukuthi mhlampe kumele benzeni, yini futhi ekumele bengayenzi uma bephuza wona lo muthi. Ngaleyo ndlela leyo izowenza ukuthi besheshe belulame noma ngabe yini le ebaphethe. Okubaluleke kakhulu ukuthi nje belalele udokotela abanike imithi anemiyalelo yakhe.

Into okumele yenziwe ukuthi kwenziwe isiqiniseko sokuthi wonke umtholampilo oseduzane nomphakathi ubenawo udokotela noma abasizi abathile abakwaziyo ukukhuluma ngezandla ukuze wonke umuntu bekwazi ukumsiza, naye ezizwe eyingcenye ebalulekile emphakathini. Lokho kungasiza kakhulu kwabantu abaningi abasaba nokuya emtholampilo or abazenyezayo ngokungakwazi ukukhuluma. Into okumele yenziwe ukuthi nje kuqashwe bebe baningi abantu abangakwazi ukukhuluma futhi. lento idluliselwe nasezikoleni, nasemiphakathini ekutheni wonke umuntu owaziyo, owaziyo ukusiza ngemithi noma udokotela engeza esibhedlela esowukuthi ezosiza abantu abangakwazi ukukhuluma.

Imiphumela engaba khona ukuthi umuntu adlule emhlabeni. Uma isifo sesitholakele singasalapheki noma imishanguzo usuyinikiwe koda uma uyisebenzisa ingasebenzi. Okusho ukuthi leli gciwane sekunesikhathi lahlala emzimbeni wakhe kepha odokotela noma abasize kade bekusiza, sebelithole manje. Lokho kudala ubuhlungu-ke emphakathini, ngoba uma kade unalo selingatheleleka nabanye nabo begcina bedlula emhlabeni uma lingalashwanga ngesikhathi, nanokuthi uma amaphilisi engasazweli, uyadlula emhlabeni.

Kufanele alufune usizo uma eqeda nje ukuthola ukuthi unengciwane elithile emzimbeni, noma uyagula, ukuthi ngoba phela esikhathini samanje sesinabantu abaningi abakholelwa ey'ntweni ey'ningi futhi ey'ngafani. Abantu badalwa bakholela emithini yabo yesintu kanti intsha isikholelwa kule mithi yase-Western, abayibiza ngokuthi iphesheya. Abantu abadala bajwayele ukuba nenkani-ke kuthatha isikhathi sokuthi bamukele ukuthi bayagula, badinga usizo lodokotela. Kuba yisikhashana nje, kepha intsha iyashesha-ke yona ngoba isiyajwayela kakhulu le mithi yamanje efike nodokotela. Kuba nje isikhashana nje yazile bese ishona emtholampilo.

Izifundo ezatholakala ngomakhalekhukhwini uma ugesi ucishile ukuthi uyakwazi ukusebenza noma ugesi ucishile, ngoba uyakhona ukukhanyisa ngawo uma ugesi ungekho, ukwazi ukuhamba uma uhamba emahlathini endaweni emakhaya. Uyakhona futhi nokufonela izihlobo uma ugesi ungekho ucishile noma ufonele abangani, kodwa akube kusafana nanoma ugesi usuke ukhona, kepha kugcina kwenzekile. Yizona izifundo esizifundayo.

Isikole kungamele sinxuse ikhansela langakhona lapho esikoleni ukuba licele abezonhlalakahle noma odokotela, abantu nje abanolwazi ngamafuphi, ngokwezokudla, ukuthi beze bezolekelela ngapha esikoleni bafundise izingane ngokudla, ngoba kubalulekile ukuthi uma udla wazi ukuthi usudla ini manje yini manje esidingakalayo. Wayigcina nini ukuthi ukuze umzimba wakho uzokwazi ukuthi-ke usebenze kahle. Labo bantu bengafundisa kakhulu izingane ezikoleni. Nazo iy'ngane noma sey'khulile zazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukudla ukudla okuhlukahlukene.

Ngokujwayelekile njalo ngolwesihlanu esikoleni siba nezemidlalo. Siqapha uthisha oyedwa webhola lezinyawo, kepha ngalelo langa wayengekho, wayesekhefini. Sasizidlalela thina sodwa njengabafundi, kwaba nebhadi walimala umfundi oyedwa eshayeke ekhanda elinyazwa ugolikhipha. Wathinteka kabuhlungwana kwaphoqa ukuthi umfundi anakekelwe. Ngabe sengimuhlenga umfundi ngokugijima ngiyolanda amanzi ngimuthele ngawo ekhanda lapho ayevuza khona igazi. Ngabe sengibeka iphephe ukuze ngivimbe ukopha kwegazi. Lokho kwangithusa kakhulu, koda-ke ngajabula ekugcineni ngoba wagcina esehlengekile kungenxa yami.

Ama-emergency uma esebiziwe, avula lokhu okuphezulu okukhalayo okubanga umsindo okubizwa ngokuthi phecelezi, ama-sirens. Uma sekuvuleke lokho okuphezulu kwakhala kwenze umsindo, kwabanga umsindo. Babe sebephuthuma lapho esigamekweni ababizwe khona. Kungaba ukuthi isengozini zezimoto emgwaqeni noma isiguli esisekhaya. Uma kwenzeka kuba isemgwaqeni, banokuphuthuma khona bevule lowo msindo okhalayo. Uma befika khona kube seku-check-wa ukuthi isiguli silimale kuphi ngaphambi kokuba sifakwe emotweni. Uma isiguli silimale kancane, sikhona ukuthi siphefumule, bawesithathe besifake ngemumva emotweni, kodwa uma singakhoni ukuphefumula, kuye kuthathwe izinto zakhona bayiphefumulise ngazo, mase besihambisa esibhedlela.

Ekushisweni kwamakhambi, kuphumelele kakhulu, kakhulukazi endaweni yangakithi sasibabona abantu uma beshisa amakhambi ukuthi bagcina sebebangcono, koda futhi singasho ukuthi kubuye kuhambisane nangomzimba wakho. Abanye kwakuthatha isikhathi, koda khona ekugcineni ugcine usulaphekile. Esingasho ukuthi impela kuhambisana nomzimba wakho, ngoba kwabanye kuyashesha. Kusize kakhulu wonke umuntu, akuthathanga ngokuthi umncane noma umdala. Abadala, abancane, nabadala kakhulu basizakale kakhulu ngale nto, iyasebenza impela.

Ngokujwayelekile uma sekunezingozi emgwaqeni, abantu baye baxhumane nabo ngqo abawusizayo mayelana nabantu abalimele emgwaqeni. Amanye amasu okuxhumane nabo labo bantu, ukuthi ufonele amaphoyisa, amaphoyisa abe esethinta inombolo yabo ngqo, bebathumelele kumina besho ukuthi isimo sime kanjani. Leyo ndlela igunyaziwe futhi iphephile emthethweni.

Kwaba nesigameko emgwaqeni omkhulu abawubiza u-N three. Lesi sigameko sadalwa ukushayisana kwezimoto okwaba sekubangela ekutheni sekumele kubize usizo lokuqala. Usizo lokuqala nangenhlahla la fika, koda manje alukwazanga ukusiza ngenxa yomlilo owase uvutha amalangabi. Usizo lokuqala labe selufonela abacisha umlilo ukuthi bezosiza ukuze nabo bekwazi ukusisiza emva kwabo. Nhlahla leyo bayibamba ifoni baphuthuma beza bazosiza bacisha umlilo. Abosizo lokuqala base bekwazi-ke ukuthi behlenge umphefumulo yabantu. Abantu basha-ke bona koda nhlahla leyo akekho owasweleka.

Mina njengomsebenzi wami kuwumuntu ocisha umlilo, ngisake ngaba sesigamekeni sokubona ibhilidi elishayo, lisha lingqongqe. Leli bhilidi lalilikhulu kakhulu, kepha mina nethimba lami saba sesihlala phansi sidikida ukuthi lo mlilo singawucima kani. Sabe sesixhuma amapayipi ezimotweni zethu ezinkulu sizama ukucima lo mlilo, kepha umlilo wawunamandla kakhulu saba sekuphinda, kwase sekuphoqa ukuthi siphinde sihlale phansi sidikide ukuthi ayikho yini enye indlela esingazama ngayo. Lapho esasesibona khona-ke ukuthi kungcono sigibela iy'ndizamshini sivele siwathulule amanzi ebhilidini. Leyo ndlela yasisiza kakhulu ngoba umlilo wacishe wagcina ucimile.